Hello. Ke ne ke kopa ho fuputsa lebaka la taba ya life cover ena ke utlwileng ka wena television-eng. E cover ho tloha batho ba dilemo tse kae? E na le di-medical test tse le tshwanetseng ho di etsa? A na haeba ke le motho a tsubang life cover e tlo nyoloha? Matsatsing ana a mang ha ho etsahala hore ebe ke na life cover ya ditulong tse ding, a na premium ya ka e tlo nyoloha? Ka ho fetisisa e tlang benefit-a ha kae life cover ha ho thwa ke motho a sebetsang ka di dintho tse kotsi, jwalo seka mosebetsi o kotsi kapo dikoloi tse kotsi, kapo hona mosebetsi o mpatlang ke dule ke le kotsing?

Credit score. Ke score se hlahisang mabaka le tsona boikemisetso ba hao ba dintho tseo o di nkang ka sekoloto. Ka tsela e jwang, mohlolomong o nkile account kapa ha ona yona. Mohlolomong nkile koloi kapa thepa, kapo ha hona tsona. Ho pataleng ha hao dikoloto tsa hao, ha hona le yona credit national ke tsona tse laolang credit score ya hao. Hore e be ntle kapa e be mpe, ho ya ka mokgoo o patalang ka teng. Empa hao sena tsena kaofela, di theola credit score ya hao hobane ha ba bone ebile haba tsebe hore motho a patalang jwang ha o ka fumana sekoloto.

Ha jwale ha ke so be le tjhelete hantle, e nka e behang. Hore ke tsebe ho e bolokela tsatsing le leng se ke sa sebetse. Le hona ha nka leka ho e beha, e tla be e ntse e fumana mabaka e tshwanetseng ho a e etsa. Hobane jwale ke ntse ke le monyane dilemong, ebile ke ntse ke kwala mabaka a itseng. A tla etsang hore ha ke tsofala be se ke kgonne ho kwala mabaka a bohlokwa a tla etsang ke iphomolela hantle, ke sena dihwai tse ngata.

Ntatemoholo, so tshwanetseng ho se etsa pele ke ho tseba hore banka ke ya kae. O ntano ya ho option kapo kgetho e bitswang app store, founung ya hao mono. E mmala o mokgubedu, tshweu le tshela. Ke yona e tla o thusang hore o kena ka hare ho taba eo, o tsebe ho kgetha app o e hlokang. Ha e qeta ho download-eha, o tlo kena lehlakoreng le reng open, ha e qeta hore open e tlo batla le a nomoro tsa hao tsa account. I nto di kenya, ha o qeta ho di kenya dinomoro tsa hao tsa account. E tla be se yo bulela mahlakore ohle o a batlang a app ya hao.

Hello. Karete ya ka e qeta ho kwenywa ke motjhini. Ha ke tsebe ke qalelle ke etseng. Hobane nomoro tse tsa lona, ke di fumane hodima ATM e na na ya lona. Ke tshohile hore ke ne ke na le tjhelete ka moo, e tla tloha e jeeha. Ke kopa le nthuse ka potlako hle.

Karete ya ka, e robehile ka phoso. Ke ne ke kentse ka wallet-eng, ke e hlokometse hantle. Jwale seka karete tsa ka tse ding. Ka hoo, ke bona e se phoso ya ka hore ebe nka etsetswa karete e ntjha hape mahala. Ha ne ke le bohlaswa ho yona, ne ke tla utlwisisa hore ke bohlasweng ba ka. Ke tlo kopa ke etsetswe karete e ntjha ka boikokobetso. Ke sa lefa.

Insurance, e bohlokwa haholo ha o e nka maelana le thepa ya hao ya ka tlung. Le disebediswa, tse ka hlokahalang ho nkuwa ka tlung. Jwalo seka koloi, kapa besakga o ka bang le yona. Jwale ke bona ho le bohlokwa haholo ho nka insurance, ho sa kganna ho sa na le nako. Empa ha ya tshwanela ho tura haholo. Hoba jwale ho thusang ho patala insurance e theko e hodimo, empa o so bone le hore e o thusa hantle ha kae ka nako e hantle.

Poloko ya tjhelete ke ntho e ntle, ebile ya ho sebeletsa nako e telele ka mora hore ebe o e behile. Taba e bohlokwa e nngwe eo o ka e etsang, ke ho invest a tjhelete kapa ho e beha ka tsela ya hore o reke dishares company-ing tse ding. Ha o qeta ho reka di-shares Company-ing tse ding, o tla fumana dintlha tse bitswang ka hore ke di-dividends. Kgwedi le kgwedi, kapa selemong, ho tswa ka hore like wa dumellana jwang. E nngwe ya bohlokwa hape ke ke bone batho ba e etsa ho bolokeng kapa ho ba le tjhelete. Ke hore ba nke tjhelete tsa bona ba fihle ba e behe hodima dintho tse ba tsebang hore di tla ba tswela molemo. Jwale seka ho rekeng ntho e tla dulang e ba etsetsa tjhelete.